Ewe, abantu abadlala imidlalo ye-elektroniki kwinqanaba lobuchwepheshe banokugqalwa njengeembaleki kuba kukho izinto ezininzi ezifanayo phakathi kwabo nabadlali bebhola ekhatywayo okanye bombhoxo. Okokuqala, uqeqesho oluqhubekayo. Okwesibini, ukuncintisana. Okwesithathu, uxinzelelo lwengqondo nolomzimba naxa izipoti ingafuni ukusebenzisa komzimba kakhulu njengemidlalo eqhelekileyo, ifuna ukomelela kwingqondo ukugxila ixesha elide kunye ne-reflex ekhawulezayo.

Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo kuba abadlali be-esports nabo banazo iimpawu kunye neempawu ezifanayo nezo zabanye abadlali bezemidlalo yemveli. Uqeqesho oluqhubekayo, baziqeqesha iiyure ezinintsi ngosuku ukuze bacaphule isantya sokuphendula, ukugxila, ulwazi lomdlalo kunye namaqhinga. Oku kuyafana nendlela abadlali bebhola okanye bombhoxo abaqeqeshwa ngayo ukuze bacaphule amandla, isantya kunye nesakhono somdlalo. Njengemidlalo yemveli i-esports inezikhundla, iitumente zamazwe ngamazwe kunye namabhaso amakhulu emali. Abadlali badlala phantsi koxinzelelo olukhulu bejolise ekuphumeleleni nasekukhuphukeni kwezikhundla.

Ewe, ngokoluvo lwam imidlalo ye-elektroniki kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani njengombhoxo okanye ibhola ekhatywayo kuba iyahlangabezana neempawu ezinintsi ezichaza umdlalo. Okukuqala, kukho uqeqesho oluqhubekayo, abadlali be-esports baye bahlale baziqhelisa iiyure ezinintsi ngosuku ukuze baphucule izakhono zabo, bafunde amaqhinga amatsha kwaye bahlalelutye iindlela abaphikisi abadlala ngayo. Le nto iyafana nendlela abadlali bombhoxo okanye bebhola ekhatywayo abaqeqeshwa ngayo rhoqo ukuze baphucule amandla kunye nesakhono sabo.

Okokuqala, ndingabachazela ukuba ukulutha kuthetha ukuba umntu udlala ixesha elide kakhulu aze angabinaso ixesha sokwenza ezinye izinto ezibalulekileyo, ezifana nokulala ngokwaneleyo, ukufunda, ukwenza umsebenzi wasekhaya okanye ukuchitha, ukuchitha ixesha nosapho. Ukulula kancinci kunobangela ukudinwa, ukungakwazi ukugxila kunye nokwehla kwamandla emzimbeni. Okwesibini, ndingabalumkisa ukuba ukuchitha ixesha elinintsi kwimidlalo yeevidiyo kunokuphazamisa impilo yengqondo, umntu angaziva ekhululekile xa engadlalanga, angakhathazeka okanye aphulukane nomdla kwezinye izinto ezimnandi.